Ee, nka kopa hore mmuso o mphe setsha se loketseng ditshebelletso. Dipehelo ekaba hore lefatshe le lekolwe pele ho.

Ditokisetso tsa dijo di etswa ka mehato e meholo e latelang, ho rala dijo .

Ha re batla ho ikopanya le badimo ba rona ke bohlokwa hore re ba hopole ka tlhompho le pelo e hlwekileng. Re ka etsa sena ka ho bua le bona ka thapelo kapa mohopolo o halalelang le hoja re le hole, ka ho bontsha tlhompho ka ho phela ka mekgwa e lokileng le ho latela melao ya lelapa. Ha ho kgoneha, re ka etsa.

Tsebo ya rona batjha ha ya lekana ho fetisetsa setso ho meloko e tlang. Boholo ba rona re se re lebetse bophelo ba setso jwalejwale. Haholo re lebala meetlo, dipina le puo le ditlwaelo tsa rona. Re sa ithuti ka botebo ka setso sa rona .

Ee, dintho di fetohile kajeno, batho ba ka nyalana le mang kapa mang ho sa kgathallatsehe morabe le ha o ntse hona le ba bang ba sa amohelweng sena, boholo ba batho ba se ba utlwisisa le ho amohela phethoho .

Basotho ba nka kobo e le seaparo sa bohlokwa hobane ke letshwaho la boitsebahatso ba bona le setso sa bona. Kobo e emela motlotlo, hlompho le history ya Basotho. E aparwa nakong ya diketsahalo tsa bohlokwa jwalo ka manyalo, meetlo le dipoko, mme e fana ka mofuthu le tshirelletso, hape e fetisa molaetsa wa setso le ditumelo ho meloko e tlang.

Ee, ke nahana hore kgwebo ya dijo tsa setso e ka atleha hobane batho ba bangata ba rata dijo tseo, ba di .

Ke nahana hore dihlopha tsa dibini di ka bina ntle le ho tjeka haholo, empa ke nnete hape hore ha motho a bina ka pelo, mmele wa hae o ka tshikinyeha ka ka tlhaho. Ha e le lengolo leo la baebele ho bohlokwa ho le utulla ka kutlwisiso le moelelo wa lona ha ho .

Ho sebetsa motho a le mong feela ka tlung, haholoholo monna feela, ho ka baka kgatello e kgolo. Ho molemo hore monna le mosadi ba sebedisanemmoho ho hlokomela lelapa, ho fokotsa .

Ha tjhelete ya nku e le siko mme lekoko la kgale le hlajwa hape. Ho ka etsa hore .

Bophelo ba ka ha bo tsamaisane hantle le lerata la motse toropo, hobane lerata le ka baka kgatello le ho hloleha .

Mora wa ka, setso sa rona ke letlotlo, se re ruta ho hlompha, ho thusa baholo le ho tseba hore re tswa kae. Ha o tseba se setso sa heno o tla tseba tsela ya ho ya bophelong. Ka hoo, ithute o tle o be motlotlo ka hore o be Mosotho.

Ee, bophelo ba metsi e nang le diheke bo fana ka tshirelletso e ntle, haholo ha ho lwanwa le bonokwane. Ke rata maikutlo a polokeho eo, empa ka dinako tse ding bo utlwahala bo kwetswe haholo. Ke na le motswalle ya dulang tulong e tjena, mme o dula a ikutlwa tshirelletsehile, empa nna ha ke dule moo.

Dumela mme, ke thabile haholo hobane ke fumane mosebetsi wa ka wa pele. Ke batla ho etsa mpho ya badimo, ke kopa o mpolelle ka.

Ee, dijo di na le seabo meyeng ya rona le bodumeding. Dijo tse hlwekileng di re fa matla le phomolo ya moya. Tumelong, batho ba bang ba qoba ho ja dijo tse itseng ho hlompha melao ya bodumedi. Ka hona, dijo di bontsha hlompho le boikokobetso tumelong ya rona.

Ee, ke nahana hore mmuso o na le tokelo ya ho ba le seabo tsamaisong ya dikolo tsa ho bolla lebaka ke hore bophelo ba bana bo tla pele. Ha dikolo tsena di sa ngodiswa ho sa lekolwe polokeho ho ka ba le tahleho ya maphelo jwalo ka ho etsahala selemo le selemo. Le ha hole jwalo, mmuso o lokela ho sebetsa le baetapele ba setso ho netefatsa hore lebollo le ntse le boloka meetlo ya Basotho empa hape le etsa bonnete ba polokeho ya bana, ka tsela ena setso se ka tswellapele empa se sirelletsehile tlasa melao ya naha.

Mmuso o lokela ho lokisa le ho aha ditsela tse ntle. O lokela ho eketsa dipalangwang tsa setjhaba tse tsamayang ka nako. O lokela ho fana ka thuso bakeng sa beng ba dipalangwang. O lokela ho buisana le baahi ho utlwa mathata a bona. Sena se tla nolofatsa batho ba mahaeng ho fihlella ditoropo ha bonolo ka potlako.